Ku tlakuka ka tihakelo ta mabazi swi khumba vafambi va siku na siku hi ndlela yo biha swinene ngopfungopfu lava va kotaka mali mali yitsongo hi ku hunguta ntsengo wa mali leyi va yi holaka na ku endla leswaku swi va nonoha ku kuma mintirho tihakelo ta swona mavele hi hi tona to vanga ku onhaka loku swiphiqo swo swa vafambi va siku na siku ku hunguta ntsengo wa mali.

Ku tlakuka ka tihakelo ta mabazi hi xitshuketa ku nga va na vuyelo byo tala eka mina ni ndyangu wa mina ngopfungopfu loko hina hi titshege hi vukorhokeri bya riendzo ra mani na mani.

Swivangelo leswi endlaka leswaku tihakelo ta mabazi ti tlakuka i mafurha ya movha loko ma tlakuka.

Tlhelo ra lexi vadyuhari lava nga na malembe ya sixty kumbe ku tlula va kota ku kuma swihunguto eka riendzo ra mani na mani Afrika-Dzonga ku fana na metro va nyika forty percent ya swihunguto eka vadyuhari lava nga na malembe ya sixty kumbe ku tlula.

Ina a ndzi ta va pfuna hikuva ndzi tshemba eka ku pfuna vanhu lava va nga riki na swona loko swilo ni ri na swona.

Ku kuma swihunguto swa riendzo i swa nkoka swinene eka vadyuhari hi ku va pfuna ku hlayisa ntshunxeko na vutomi bya vona loko u kuma swihunguto swa riendzo u ta kota ku tshama a ri karhi a tiyimela hi wexe vuyelo bya mali ku hlayisa mali ku hunguta ntsengo wa mali.

Ku tirhisa khadi ra vutlhari ku endla riendzo hi bazi swi olovisa vutomi hi tindlela to tala loko swi swi pimanisiwa ni ku hakela hi mali swi pfuna eka rivilo vuhlayiseki ku veka budget-e na ku endla leswaku ku famba hi bazi ku va ku olova.

Eka vukorhokeri bya mabazi ti-smart card i tikhadi ta plastic leti nga na micro chip leyi hlayisaka switsundzuxo swa swipfalo swa vukorhokeri bya mabazi xikombiso ku famba loku hlayisiweke kumbe mali ti endla leswaku vatirhi va ti tshega hi swilo swa manguwa lava leswi pfunaka swinene na ku hlawuleka ku tlula ku tirhisa mali.

Ina va na swipfuno swo tala leswi endlaka leswaku ndzi va na makhadi ya mabazi lama tlhariheke hi hala tlhelo ku na swilo swi nga ri swi ngani leswi nga ndzi yimaka swipfuno swa ku tirhisa smart card swi endla ku swilo swi olova ni ku hlayiseka.

Loko vanhu va ri karhi va cinca kusuka eka ku hakela hi mali ku ya eka ku hakela hi smart card emabazini va langutana na mintlhontlho yo hlayanyana mintlhontlho ya ikhonomi na ya vaaki ku nga ku nga katsiwani na vaaki swirhalanganyi swo fana na timali vanhu lava nga tirhiki va bangi kumbe va nga vuvekisi bya timali va nga boheka ku landza timali leti fambaka na tikhadi leti.

A ndzi ta vulavurisana na vona ku kombela ku xiximiwa ni mahanyelo ya kahle.

I swa nkoka leswaku vachayeri va mabazi va leteriwa kahle ni ku wisa va nga si chayela hikokwalaho ka swivangelo swo tala swo hlayiseka na swo tirha ku chavisa ka nchumu wa leswi swi lateriwa hileswaku ku nghenelela ka vaxavi va mabazi ku hlayiseka eka ndlela ku hunguteriwa ka khombo ra swiendlo.

Loko ndzi ri muchayeri wa bazi ndzi tirha tiawara to leha naswona ndzi karhele a ndzi ta khoma swivilelo swa vakhandziyi swi nga va ntlhontlho kambe ndzi nga tirhisa tindlela to karhi ku tiyisisa leswaku ndzi swi khoma hi vutshila no hlayisa kurhula kurhula na ku twisisa ku huma moya ku yingisela hi mbilu hinkwayo ku twisisa xiyimo xa vona ku vulavurisana hi ku olova ku kombisa vusiwana ku kombela ku rivaleriwa.

Vachayeri va mabazi va langutana na mintlhontlho yo tala hi ku hambana na ku tirha tiawara to leha ntsena mintlhontlho ya vutomi bya munhu ni rihanyo ku karhala loko ku nga heriki swiphiqo swa rihanyo ntshikelelo wa mianakanyo.